Tihlampfi i nchumu wa ku ri loko u nga gwitsirisiwangi wu hatlisa ku bola. So nkoka wa swona wa ku va u gwitsirisa hileswaku swi nga boli.

Ndzi vona swi olovisa ntirho hikuva loko ku ri na ntlhontlho wa ku va ku laveka mihandzu kumbe matsavu hi ku hatlisa vanhu va nga tsandzeka ku tshovela hi ku hatlisa ku tlula switirhisiwa.

I ku tiva muxaka wa misava leyi munhu a lavaka ku tirha eka yona, ku basisa ndhawu leyi munhu a lavaka ku tirha eka yona, ku kambela misava leyi munhu a lavaka ku byala eka yona, ku tiva xiyimo xa PH ya misava yaleyo. Ku tirhisa switirhisiwa leswi tirhisiwaka ku kambela muhlovo wa misava, leswaku munhu a ta kota ku tiva leswaku misava leyiwani yi nga mirisa swimirisiwa swa njhani.

Xana mi lunghisela njhani misava loko mi nga se sungula ku rima? Hi swihi switirhisiwa leswi mi swi tirhisaka loko mi vona ntshovelo wa n'wina wu nga tsakisi? Xana mi tirhisa switirhisiwa swihi leswi swi mi oloviselaka ku hatlisa ku ri mi tshovela? Loko mi cheleta swibyariwa swa n'wina mi tirhisa mati mo fika kwini? Nakona mi tirhisa yini ku cheleta swibyariwa swa n'wina?

I ku va munhu a dyondza ntirho hi ku endla ku nga ri hi ku hlaya etibukwini.

Ndzi nga ka ndzi nga va hakela mali hinkwayo ya muholo hikuva loko ku nga tirhiwi, bindzu na rona a ri fambi. Leswi swi vulaka leswaku a ku na mali leyi yi nghenaka, mali ya ku va hakela yi ta va yi nga ri kona.

Ndzi vona leswi swi nga swintshwa ku ri swona swi nandzikaka ku tlula leswi nga emathinini na leswi nga na ayisi hikuva loko swi va na ayisi ni vona ingaku swi va na ku cinca ka ntsongo na loko swi ri emathinini ni vonaka ku swi va na ku cinca hikuva loko swi ri emathinini, swi va swi pfalelekile ku va na ku hisa kambe loko swa ha ri leswintshwa, a swi khumbiwanga hi nchumu a ku vi na ku cinca ka nchumu eka swona.

Swikongomelo leswikulu swa ku cinca ka misava i ku va ku nyiketiwa vanhu van'wanyana nkarhi wa ku va va kota ku ti rimela leswaku ku hungutiwa ndlala, na ku va va va na ndhawu ya ku tshama eka yona.

Mimpfuno hileswaku ku rima ni ku tshovela a swa ha teki nkarhi ku fana ni khale, nakona swi hungutile matirhiselo ya timali leti ti va ka ti ri kona.

A ndzi ta ti endlela nkarhi wa ku va ndzi kota ku hlaya tibuku ta mina endzhaku ka loko ndzi ta va ndzi chayisile entirhweni. Kumbe loko ku ri ndzi fanele ndzi ya etlilasini endzhaku ka ku tirha a ndzi ta ti nyiketela leswaku, ndzi kota ku ni ya etlilasini ku ya dyondza ivi nakona ni vuya ni kota ku ti lunghisela ku ya entirhweni.

Ndzi nga ya tinyiketela eka mfumo wa hina ndzi va hlamusela xiphiqo lexi nga na xona eka purasi ra mina, leswaku va kota ku ndzi pfuna hi swa timali. Kumbe ni lava vanhu kumbe ni ya eka vanhu lava va nga na ku tinyiketela eka ku vekisa timali ta vona eka mabindzu ya vanhu van'wanyana, leswaku va vekisa mali ya vona eka purasi ra mina ku va ndzi ku kota ku kuma mati. Loko ni ri karhi ni tirha n'hweti na n'hweti ni ta va ndzi ri karhi ni hlengeleta, mali liya ku va ni va vuyisela leyi va nga ta va va vekise eka mina.

Ku ri basisa, ku cheleta mati, ku lava switirhisiwa leswi swi nga pfunaka leswaku misava ya hina yi hatlisa yi mirisa swibyariwa swa hina.

Munhu u fanele a va na ku twisisa leswaku vurimi i yini. Nakona i yini leswi swi lavekaka leswaku munhu a va murimi, na ku twisisa switirhisiwa hinkwaswo leswi swi tirhisiwaka eka vurimi. Na mintlhontlho leyi munhu a hlanganaka na yona tanihi murimi.

hileswaku tinguluve ta hatlisa ku kula, swa olova ku ti hlayisa, kambe tinguluve ti dya ngopfu. And xin'wanyana eka nguluve yin'we wa swi kota ku u kuma nyama ya ku tala, kambe loko u fanele u kurisa tinguluve u fanele u ti kurisa ti tele, a wu fanelanga u kurisa nguluve yin'we.

Ku va munhu a va a tshama a ri karhi a ti langutisa na ku vona loko ku ri ku a ku na ku cinca eka tona, ku va ti nyikiwa swakudya leswi swi nga fanela.

Minkarhi ni ya ku tala loko munhu a hoxa swakudya endzeni ka swigwitsirisi loko swi huma, swi huma swi nga ha nandziki. Quality ya swona yi va yi nga ha ri yona liyani u nga yi kumisa swona loko u xava swakudya kumbe loko swi suka emapurasini. Swi vuya swi nga ha tshamisekanga xiswona mavonelo na makhomele loko u kuma ku va ku ri na ku cinca eka swakudya.

Ri va khumba hi ndlela yin'wani ya xiyimo xa le henhla hikuva va lahlekeriwa. Swibyariwa swa vona hinkwaswo swa tshwa swi tlhela swi fa. Va hetelela va nga ha koti ku xavisa va hetelela va kumeka va nga ha ri na mali hikwalaho ka ku feriwa hi swibyariwa swa vona.

I ku va va kombela mfumo lowu va nga le kusuhi na wona wa mati, ku va va va kombela leswaku va kota ku va basisa chela mati lamayani va nwaka wona kumbe ku ma virisa.

Ndzi vona swi ri kahle ku va munhu a cincacinca swibyariwa emasin'wini. hikuva u kota ku vona swibyariwa leswi swi khomekaka kahle eka muxaka wa misava wolowo na leswi swi nga kumekiki kahle.

Loko ku ri na dyandza van'wamapurasi va lahlekeriwa swinene. Ivi leswiya va swi kumaka swintsongo ku va swona leswi va kotaka ku xavisa swona leswaku na vona va kota ku ti hanyisa. Kambe loko swi ri hi ndlela yaleyo swi vuya swi durha, va vuya va swi durhisa, na vanhu lava va tshamaka emugangeni va hetelela va kuma minxavo ya swilo hinkwaswo yi ri karhi yi durha yi ri henhla swinene hikwalaho ka dyandza.

Mintlhontlho leyi hi nga langutana na yona hileswaku vanhu lava va ri hlonge ra ku basa va ha langutele ku ri hina vanhu vantima hi fanele hi tirha ehansi ka vona, ende nakona a va languteli leswaku hina vanhu vantima hi fanele hi kumeka hi ri na tiyindlu ta hina, hi fanele hi kumeka hi ri na timovha ta hina, hi fanele hi kumeka hi ringana na vona, va lava leswaku hina hi tshama hi ri ehansi ka vona.

Ku virisa masi nkarhi wa ku leha swi dlaya switsongwatsongwana leswi swi endlaka ku ri masi ma hatlisa ma bola. So loko hi ma virisa nkarhi wo leha swi endla ku ri ma hlayiseka ma kota ku tshama nkarhi wa ku leha.

Mhaka leyiwani na pfumelelana na yona hikuva loko swi va hi ndlela yaleyo swa ku vanhu va ti endlela xirhapa, va ti endlela mali hi swona, swa pfuna swinene eka muganga hikuva vusiwana swi hunguta vusiwana, swi hunguta ku kombela, swi endla ku ri vanhu va kota ku tiyimela hi voxe va nga ha languteli ku ri va fanele va endleriwa minchumu hi vanhu van'wanyana.

I ku va va lava phayiphi leyi yi nga ta ku loko yi cheleta mati eka swibyariwa leswi swi nga byariwa, yi nga endli leswiya swa ku yi chela mati ma ku tala eka ximilana xin'we, kambe loko yi cheleta mati yi ma hangalasa mati ku va ma kota ku wela eka henhla ka swimilana hinkwaswo leswi swi nga byariwa, ehenhla ka swibyariwa hinkwaswo leswi swi nga byariwa.

Mina ndzi twisisa leswaku ku averiwa ka misava na ku cinca ka misava swi na nkoka swinene evuton'wini bya vanhu, hikuva vanhu va kota ku tiyimela eka munhu loyi a nga kotiku ku ti tirhela kumbe eka munhu loyi a nga dyondzakiki, loyi a nga kotaka ku ti rimela a xavisa swibyariwa swa yena. Wa swi kota ku va a kota ku endla mali leswaku a kota ku tihanyisa yena na vana va yena.

leswi swi endla leswaku nxavo wa swakudya wu ya ehenhla swinene, na ikhonomi ya hina yi ya ehansi.

Xa ku sungula i ku va a langutisa leswaku mavoko ya yena ya basile, laha a sengeka kona homu ku basile, na xibye lexi a xi tirhisaka ku sengela eka xona xi basile. Ni ku langutisa leswaku masi lama a nga ma kama, ma hume ma ri njhani.

Ndzi vona swi ri karhi swi dlaya ikhonomi ya hina, hikuva tindlela leti va ti tirhisaka ta science ku va va tswarisa swifuwo leswiwani, eminkarhini ya ku tala swi hetelela loko se swi kurile ivi vanhu va bya swakudya swa kona va hetelela va vabya. Ku na vuvabyi bya ku hlaya leti byi nga kona lebyi vanhu va vabyaka byona hikwalaho ka swakudya leswi va nga swi dya. Hikwalaho ka ku va va dye tinyama kumbe swifuwo leswi swi nga tswariwa hi ku va va tirhise ndlela ya sayense.

Ndzi vona swi ri na nkoka swinene hikuva vana valavo mundzuku loko vo tshuka va hlangana na mintlhontlho ivi va nga kumi mitirho kumbe va tsandzeka ku ti tirhela, tanihiloko va ta va va kume ntokoto na vutivi bya swa vurimi va swi kota ku va va kota ku ti endlela mapurasi ya vona. Kumbe va tisungulela hi ku va na ti na swirhapa emimitini ya vona, laha va nga kotaka ku byala kona ivi va kota ku va xavisa va kota ku tihanyisa hi swona.

Ku hlohletela vanhu na ku tshama ku ri karhi vanhu va dyondzisiwa hi timhaka ta swa vurimi na nkoka wa swona.

ya kota ku pfuna tinyoka ta hina ku va ta ti hatlisa ti gayela emimirini ya hina.

Ndzi nga ka ndzi nga lwisani na yena kambe ndzi nga tipfumelela leswaku loko a ni lava ndzi ri entirhweni, ndzi nga tiyela entirhweni. Hikuva hi yena mufambisi.

Lexi ni nga vulaka xona hileswaku matirhelo kumbe maendlelo ya ndhavuko ya vurimi ya khale lawa se ya nga hundzeriwa, ni vona ya ri na nkoka swinene hikuva hi laha ku nga na masungulo ya vurimi lebyi byi nga hi tisela swakudya leswi swi akaka miri ya hina hi ku hetiseka. Ku tlula leswi swi endliwaka manguva lawa.

Ndzi vona yi ri ntiyiso hikuva ndhambiloko yi fikile, yi khukhula hinkwaswo. Loko ku ri leswi swi nga byariwa, yi khukhula hinkwaswo a yi siyi nchumu. Nakona loko yi khukhula loko ku ri ku ku na manyoro lama ya nga tirhisiwa eka misava yeleyo, ya khukhula misava yi sala yi nga ha ri na nchumu. Leswi vulaka ku loko ku hela ka ndhambi munhu u fanele a ya sungula ehansi a cela misava, a chela manyoro if u chela manyoro, leswaku a ta kota ku rima nakambe.

Hi ku va hunguta ti-interest eka ti-loan ku va va pfuna vanhu lava va rimaka leswaku swilo swa vona leswi va swi xavisaka swi ze swi hetelela swi huma kumbe swi kota ku xaviwa.

Nchumu lowu ni nga wu endlaka i ku va ndzi borha mati leswaku ndzi ta tshama ni ri na mati ya ku enela for swifuwo swa mina.

Hi mavonelo ya mina ni vona ku ri mhaka ya ku va ku humelerisiwa mhaka ya swiambalo.

Hi langutisa leswaku lomu u rimaka kona ku basile ku tshama munhu a ri karhi a cheka minkarhi hinkwayo leswaku a ku na swimilana leswi swi nga onhaka swibyariwa na ku va u endla ha kona leswaku wa cheleta swimilana swa wena minkarhi hinkwayo.

Mbuyelo wa kona hileswaku swimilana leswiwani a swi lavi mati ya ku tala swi endla leswaku ku va na ndhawu swi endla leswaku ku va na hunguto wa switirhisiwa.

Hikuva va endlela leswaku swakudya swi nga boli naswona swi endliwa leswaku swi kota ku tshama nkarhi wa ku leha.

Leswi van'wamapurasi va nga endlaka swona i ku va va kombela leswaku mfumo wu va seketela loko swi fika eka timhaka ta ku thola vanhu leswaku va kota ku tirha na ku va pfuna eka swa vurimi bya vona.

Hi mavonelo ya mina ndzi vona ingaku mfumo wu hlawula ku hluvukisa madoroba eminkarhini ya ku tala hikuva emadorobeni hi laha vanhu va endlaka kona mabindzu nakona loko vanhu va ri karhi va endla mabindzu emadorobeni swi vuyerisa mfumo hikuva vanhu lavaya va mabindzu va kota ku hakela mali ya tax.

Maxelo loko ku hisa ngopfu a ma kahle hi mhaka ya ku ri ma hisa swibyariwa na loko ku na ngopfu mpfula ya onha hikuva eminkarhini ya ku tala loko ku na timpfula ta xihangu ti endla leswaku ti hetelela ti tsuvula leswi swi nga byariwa.

Muroho lowu ndzi wu rhandzaka i muroho wa tin'hwembe lowu u virisaka mati u chela muroho wa wena epanini u chela gavelo ivi u wu sweka wu vupfa loko se wu vupfile u chela timanga u chela munyu wa chela tamatisi loko u ri rhandza u hakasela ku kondza u vona wu fikelela laha munhu a wu lavaka kona.

Leswi munhu a nga swi byalaka ehenhla ka lwangu u nga byala swilo swa ku fana na tikhavichi ti-broccoli ti-strawberry hikuva hi swona swilo leswi swi lavaka dyambu ngopfu.

Mihandzu leyi hina a hi yi dya khale enhoveni a ku ri tintoma makwakwa leswi ni nga swi tiviku leswaku nkoka wa swona emirini wa munhu i yini hikuva hina loko hi ya hi ya tidyela a ho ya hi ya tidyela ku lava ku ta ti tsakisa ntsena nakona a ndzi ti nyikanga nkarhi wa ku swi lavisisa leswaku ku nga va yini nkoka wa swona emirini wa munhu.

Madlayelo ya homu lama va vulavulaka hi vona a ni ma tivi kahle kambe leswi ni nga vuya ni swi vona i ku va leswi va nga swi endla ku va va dlaya homu eminkarhini ya khale leswi ni nga swi vona kan'we i ku va homu va yi teka va yi veka ehansi va yi dlaya va yi veke ehansi va yi khomile va tele maendlelo man'wanyana ya vona a ni ma tivi hikuva a ni nga se tshama ni ma vona ende a ni nga se tshama ni byeriwa kumbe ku twa va vulavula hi swona.

Ku ya hi leswi mina ni tivaka swona mfumo wu va seketela hi timali ta ku va va kota ku yisa mahlweni swa vurimi bya vona nakona ku kuma mali leyiwani ku na laha ku na website leyi u nghenaka ka yona u apply a va ta ku byela swilaveko swa kona ivi u swi fambisa hinkwaswo loko u faneriwile hi ku yi kuma mali leyiwani va ku nyika endzhaku ka loko u submit swilaveko hinkwaswo.

Mina leswi ni tivaka swona ku senga ka masiku homu a ku ri ku va u lava bakiti leri ri nga basa u khoma homu milenge ivi u tirhisa mavoko ya wena ku ya eka mavele ya yona u ya fika u sungula ku senga ma kondza ma huma nakona a wu senga eka homu leyi yi nga na role.

Ndzi nga tirhisa laha ndzi vonaka leswaku ku na swindzingiri leswi swi nga ku dyeni eka purasi ra mina hikuva ndzi nga hetelela ni lahlekeriwa ni nga tirhisa tikhemikhali ku va ndzi kota ku swi susa kambe hayi minkarhi hinkwayo ni nga tirhisa ntsena loko ndzi vona leswaku ku na swindzingiri swa ku tala leswi swi nga ku dyeni eka purasi ra mina.

A ndzi nga ta titwa kahle lexi a ndzi ta xi endla a ku ri ku langutisa leswi a swi ta sirhelela swifuwo swa mina kumbe swibyariwa swa mina a ndzi ta ya ndzi ya lavisisa ku ri i yini leswi ni nga swi endlaka ku va ndzi kota ku sirhelela swifuwo swa mina ku ri loko ko tshuka ku va na munhu loyi a nga ta nghena a ringeta ku yiva nakambe ni kota ku hatlisa ni swi tiva kumbe ku va na tialamu leti ti nga ta va kona loko munhu a ringeta ku tshova yi hatlisa yi rila alamu ya kona.

Xa masungulo lexi ndhambi yi onhaka ha swona mhaka ya ku kuma swakudya i ku va loko ku rimiwile ndhambiloko yi va kona yi khukhula swibyariwa hinkwaswo loko yi khukhula swibyariwa hinkwaswo a va varimi a va ha koti ku kuma nchumu eka swona and a va ha koti ku fambisa emaxopeni leswi swi endlaka leswaku leswi se swi nga kona emaxopeni va tlakusa minxavo ya kona hikwalaho ka mpfumalo wa swona.

A swa ha koteki leswaku va fikelela laha va faneleke va fikelela kona leswi swi endlaka leswaku ikhonomi ya hina yi ya ehansi.

Lexi ni nga xi lemuka hileswaku vanhu loko va endla vurimi emadorobeni nsirhelelo wa swakudya wu va kona kambe a wu vi kona hi hi ku hetiseka hikuva emadorobeni maxelo ya kona a ya fani na loko u ri emakaya hikuva emadorobeni ku na miako leyikulu emakaya kumbe emapurasini a ku vi na miako leswi swi endlaka leswaku swibyariwa swi kuma maxelo ya kahle kumbe dyambu ra kahle loko ku ri na dyambu.

I tigandaganda leti ti chayeriwaka hi vanhu ku va va kota ku rima hi tona i tiphayiphi leti ti kotaka ku cheleta mati eka ndhawu leyikulu.

Xinavetiso lexi ni nga xi humesaka eka xiyanimoya ndzi nga va byela leswaku ndzi lava munhu muinjiniyara loyi a nga ta design-a na ku develop-a michini leyi nga ta tirhisiwa epurasini ndzi thola murhangeri loyi a nga ta langutisa timhaka ta ta ti swa swa swa timali na ku huma ka swakudya ni thola agronomist loyi a nga ta langutisa kumbe ku maneja swibyariwa swa hina na ku langutisa misava leyi hi byalaka ka yona na leswaku yi kahle ku fika kwini ivi ni langutisa na ku lava leswaku ku fanele ku kumiwa financial analyst a nga ta maneja budget ya swa timali ku langutisa mali leyi nghenaka ku langutisa mali leyi humaka ivi ku laveka na food scientist loyi a nga ta langutisa quality ya swakudya leswi hi faneleke hi swi humesa swi ya emaxopeni kumbe swi ya ematikweni mambe.

Xa ku sungula na kota ku pfuneka hikuva loko ndzi ri karhi ndzi tinghenelerisa eka swa vurimi swi ni pfuna hi ndlela ya ku va na dyondza na dyondza ku va ku va swamapurasi swi fambisa ku yini na leswi swi lavekaka ku va munhu a kota ku va na bindzu ra yena.

Hi loko maxelo ya sungula ku cinca exibakabakeni ku sungula ku pfuleka ni dyambu ri sungula ku huma dyambu leri ri kufumelaka.

Ku tiva nguva ya kahle yo byala swibyariwa swo hambanahambana i ku va u tinyika nkarhi wa ku lavisisa leswaku loko ni langutisa swibyariwa swo fana na matsavu ya ku fana na matamatisi ya nga kula kahle eka nguva yihi. Loko ni langutisa swipinachi swi nga kula kahle eka nguva yini. Loko munhu a tivile sweswo hi kona a nga tivaka leswaku o loko a lava ku byala matamatisi swi ri u fane a ma byala nkarhi wa ximumu.

Loko u lunghisela misava u fanele u yi lunghisela u swi tiva leswaku masiku ya ku va u byala ya le kusuhani ku fana na hi xixika. Hi xixika i nkarhi wa kahle wa ku va munhu a lunghisela misava ya yena ya ku va a sungula ku va a tilunghisela ku va a byala hikuva masiku kumbe nguva leyi ya ku lunghisela ku va a kota ku sungula ku byala yi va se yi ri kusuhi na ku fika.

Swiphiqo leswi munhu a nga langutanaka na swona endzhaku ka ntshovelo loko swi fika eka timhaka ta ku hlayisa swibyariwa swa yena hi loko loko ku fana na loko a lave ku veka mavele lama a nga ma tirhisaka eka nguva leyi landzelaka ku va a byala loko a nga koti ku ma veka kahle nkarhi wun'wanyana hambi u ma veke kahle ku na swindzingiri leswi swi kotaka ku nghena endzeni ka mavele swi dya vundzeni bya mavele lebyiwani leswaku loko munhu se ku fika nkarhi wa ku yi tirhisa a ya ha tirhiseki hikuva endzeni ya va ya nga ha ri na nchumu hi swona swiphiqo leswi ku hlanganiwaka na swona.

I ku va munhu loko a lava ku kumeka a lava ku fafazela lexi a nga xi endlaka xa ku sungula i ku va a susa swakudya endhawini leyi nga le rivaleni, mati kumbe xin'wana na xin'wanyana lexi xi dyiwaka endhawini leyi nga erivaleni laha munhu a nga kumekaka a fafazela kona. Xa vumbirhi i ku va munhu a tshama mikarhi hinkwayo a basisa ndhawu leyi a tshamaka eka yona loko swi fika eka thyaka leri a ri cukumetaka.

Hi ku va matirhelo ya kona eku rimeni ya nga ha vi effective ku fana na loko ku nga ri na mavabyi.

E-e kambe ku titimela a ku dlaya ti-bacteria hinkwato. Leswi ku titimela ku endlaka swona ku endla leswaku ti-bacteria ti nonoka ku kula kumbe ku reproducer hi ku hatlisa.

Masiku ya ku byala ka swibyariwa ya fana na tinguva tanihiloko swibyariwa swo hambanahambana swi ri na tinguva ta swona swa fana na loko swi fika eka mikarhi ku ri swibyariwa xin'wana na xin'wanyana xi na nkarhi wa xona laha loko u xi byalaka hi nkarhi wolowo xi kotaka ku hatlisa xi ku nyika mbuyelo wa leswi u lavaka swona.

Ndlela leyi ndzi nga yi tirhisaka ndzi nga tirhisa ndlela ya mulching. Xa ku sungula mulching yi hunguta ku huma ka mbangi eka swimilana swa wena kumbe swin'wanyana swin'wanyana leswi swi nga pfalaka leswaku swimilana swa wena swi nga kuli kahle. Xa vumbirhi yi pfuna leswaku misava ya wena yi tshama yi tsakamile ni temperature ya misava ya wena yi tshama yi ri eka ndhawu leyi pfunaka swimilana swa wena ku va swi kula hi ndlela ya kahle.

Ina vanhu ndzi nga va thola leswaku va ta va ta ni pfuna hikuva loko ni ri na purasi lerikulu ku ta laveka vanhu va ku hlakula, ku ta laveka vanhu lava va nga ta va va ri karhi va tshovela loko ku fika nkarhi wa ntshovelo, ku tshovela na ku paka mihandzu kumbe matsavu lama ma faneleke ma pakiwa leswaku ma kota ku fambisiwa ma yisiwa lomu ma faneleke ma xavisiwa kona.

Loko va ri na maphepha lama ya va pfumelelaka leswaku va kumeka va tirha laha etikweni ra hina a ndzi voni swi ri na xiphiqo kambe leswi van'wamapurasi va faneleke va swi endla swona i ku va va kumeka va thola na vanhu va laha tikweni va nga tholi vanhu va le handle ntsena hikuva ni vanhu va laha tikweni mitirho va yi lava.

Ndzi vona ingaku ndlela ya mulching hi yona yi nga va pfunaka leswaku va kota ku hlayisa mati.

Xa masungulo lexi xi lavekaka lexi xi faneleke xi tirhisiwa eku byaleni i misava. Muhlovo wa misava leyi fanele ku yi tirhisiwa i ti-fertilizer, i ti-wheel loaders, i mimovha leyi nga tirhisiwaka, i ti-tractors na ti-bulldozer.

Loko u byala nkarhi wu nga se fika kumbe loko nkarhi se wu hundzile mihandzu ya kona yi va yi nga ha nandziki kumbe yi va se yi hundzeriwile ni loko munhu a swi dya u va a swi twa ku leswiwani swi hundzeriwile kumbe swi hatlise swi byariwa. A swi nandziki ku fana na loko swi byariwe hi nkarhi wa swona. Emikarhini yin'wanyana a swi produce ku fana na loko u byale hi nkarhi wa swona.

Hi loko carbon yi hoxiwa endzeni ka misava kumbe eka timintsu ta swibyariwa leswaku misava yi ta kota ku tshama yi ri fertile mikarhi hinkwayo leswaku swimilana swi nga onhaki kumbe ku va swi nga kuli kahle kambe leswi swi endleriwa leswaku swimilana swi kota ku kula kahle.

Ndzi nga tirhisa tinguva ni maxelo lama ya va ka ya ri kona.

Leswi ni tivaka swona mina hileswaku swakudya swa le swikoteleni loko swi tshamile nkarhi wo leha swi hetelela swi endlile chefu leyi vabyisaka vanhu endzhaku ka loko va ta va va dyile.

Loko mapatu lama va ma tirhisaka ku nghena lomu emapurasini ni ku huma loko ya nga lunghisiwanga kahle kumbe ku tshamiseka kahle swi hetelela swi onha timovha leti ti tleketlelaka nkarhi wun'wanyani tin'wanyani ti hetelela ti stuckile lomu mapatwini ivi swakudya swi hetelela swi nga ha fikanga emakete.

Loko ndzi kumeka ndzi nga se tshovela kumbe ku heta ku tshovela eka leswi a ndzi swi byarile eka nguva yaleyo ivi loko se nkarhi wa ku va se ndzi cinca ndzi byala swin'wanyana eka nguva leyi landzelaka swi va ntlhontlho hikuva loko leswiyani swa ha ri kona swi nga se tshoveriwaka ndzi ta fanele ndzi tinyiketa nkarhi wa ku va ndzi swi tshovela kumbe ndzi swi yimela swi kula hi ku hetiseka. Leswi swi hetelelaka swi delay-a nkarhi wa ku va ndzi byala leswi swi faneleke swi byariwa hi nguva leyi landzelaka.